Ndo noya mbulungoni ya muṅwe we hasa shumisiwe zwithu zwa vhuḓi na luthihi, zwine ku vhulungele kwa hone ko vha ku si ka vhuḓi, na vhafunzi vhe vha vha vha tshi khou ḓi amba, vho vha vha si khou amba nga nḓila ine ya vha ya vhuḓi.

Ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri vha zwiḓivhe uri hu na UIF nga uri, vhaṅwe vhathu vha vha vha sa zwiḓivhi, masheleni avho a a lovha, vha a tambula vha na masheleni ane vha vha nao, vha ne a vha ḓivhi zwa uri vha na o. Zwino nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri havha vhathu vha zwi ḓivhe uri huna tshithu tshine tsha pfi UIF.

Musi muthu a songo badela medical aid wawe, zwine zwa nga itea ndi uri khare a tshi khou nyaga dzilafho vha nga si mu thuse nga uri ene u vha a sango badela. Zwine nne ndo no zwi vhona nga hafha hune na vha ni khou badela medical aid, ni thoma ngo u badela na kona u shumisa. Zwine zwa amba zwo uri houḽa muthu kana u khou lwala u guma gai, ha vhaḽa vhathu vha nga si muthuse nga uri ene u ḓo vha a songo badela, zwine zwa ḓo vha zwi si zwavhuḓi.

Mbuyelo dzine na dzi wana musi no khou shumisa medical aid ndi dza uri arali na vha ni tshi khou lwala ni a kona uya vha swika vha ni wana, vha nifha mushonga kana vha ni ṅwalela prescription ye na ḓo ya na renga ngayo mushonga. Inwe mbuyelo ndi ya uri arali maṱo a tshi vhavha ni ya ya vha ni itela mangilasi.

Nṋe nga uya nga nḓila yanga nṋe vhona unga tshifhinga tshi fanela u vha tshilapfu nyana, nga uri vhunzhi ha vhathu vha ḓo ya vha dzhoina vha tshi khou lavhelela uri tshifhinga ndi tshipfufhi, lune vha ḓo ṅwalisa muthu vha tshi vhona uri hoyo muthu u khou vhaisala a nga ḓi ri sia. Zwino nṋe ndi vhona unga tshifhinga tshifanela u vha tshilapfu.

Medical ai a i shumi huṅwe na huṅwe, hu na fhethu hune ha to pfi hafha hoyu medical aid u a shuma, hafha hoyu medical aid u a shuma, zwino medical aid a u shumi kha vhuongelo vhuṅwe na vhuṅwe, hu tovha na vhuongelo vhune vha tendela uri u shume hone.

Nṋe ndi vhona unga vhubindudzi ha mavu ndi hone vhu re na tshelede nga maanḓa u fhirisa vhubindudzi hoṱhe, nga uri mavu vhunzhi ha vhathu vhane ra dzula hanefha mahayani, mavu ha rengiwi, mavu ndi mahala, inwi ni to swika na lima kha hune na khou nyaga u lima, na ṱavha zwine na khou ṱavha, na ḓi wanela tshelede yanu.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga uri maḓuvhaano, zwithu zwi vho ḓura ende zwithu mitengo ya hone yo no vha nṱha, a i tsha to kokovha, yo no vhe sa nṱha nṱha hangei.

Medical aid ine nda i ḓivha, ndi ḓivha Makoti, ndi ḓivha Discovery, nda dovha hafhu nda ḓivha medical aid wo no pfi GEMS, ndi yone ine medical aid ine nṋe nda i ḓivha.

U a i themendela nga uri ano maḓuvha muthu kha shango ḽine nda dzula hone, a vhuya a swikisa miṅwaha ya twenty-five, u fanela u vha a na tshi bugwana tshawe nga uri vhari muthu wa miṅwaha ya twenty-five, u vha a sa tsha wela fhasi ha mubebi. Zwino nṋe ndi nga i themendela puḽane ya uri muthu a vhe na tshibugwana tsha mbulungo yawe, nga uri zwa sa ralo a sa vhe na tshibugwana, vhathu arali a ri sia fhano shangoni, a vha ngo ḓo mu bvisela tshelede vha mubadelela nga uri u vha o no aluwa lune ha tsha vha fhasi ha mubebi wawe.

Nṋe zwine nda zwiḓivha nga UIF, ndi zwo uri UIF ndi tshelede ine musi muthu a i wana, musi o fhelelwa nga mushumo, ndi zwine nṋe nda ḓivha zwone nga UIF.

Nṋe u ya nga ha nḓivho ine nda vha nayo, ndi ḓivha uri musi muthu kharali a khou nyaga u shandukisa masheleni abvaho kha shango ḽa nnḓa, a tshi nyaga uri a shundukele kha masheleni ane a shumisiwa shangoni la fhano. Nṋe ndi ḓivha uri muthu u tea u to ya banngani, a swika a shandukisa masheleni awe, uri a vhe a shango ḽa fhano uri a ḓo kona u ma shumisa.

Nṋe ndi nga ṋanga ine ya nga mpha nyeletshedzo ya vhuṱungu, nga uri muthu a tshi bva u lovheliwa u vha a tshi khou pfa vhuṱungu vhune u nyaga muthu a ne a ḓovha o mutika nga tshetsho tshifhinga. Zwino nṋe ndi nga ṋanga ine ya vha na nyeletshedzo ine ya vha ya vhuṱungu.

Vhuya nda ḓi wana ndi khou pfa nga ha muthu ane o fariwa nga ṱhoho nga nṱhani ha u badela mushumo wa u fhiriselwa mara nṋe ndi vhona u nga azwi ngo fanela uri muthu a zwi ite uri a swikelele hune a renga mushumo.

Hu tshi ambiwa nga ha prime interest, ndi pfesesa uri hu vha hu khou ambiwa interest dzine bannga ya dzi ṱoḓa musi muthu o hadzima masheleni kha havho vhathu.

Nṋe ndi vhona unga zwine zwa tea u katelwa kha tshibugwana tsha mbulungo ya muṱa ndi zwa uri vhathu vhoṱhe vha fanela u wana tombo na bogisi nga uri kha zwo zwibugu zwa miṱa vhathu vha wane dzi tshelede dzine vha sia vha tshi khou dzi phusukanya vha songo tsha dzi shumisa nga nḓila ine vha khou tea u dzi shumisa ngayo. Ndi khou amba nḓila ine ya vha u vhulunga mufu, kana u renga zwithu zwine zwa khou ṱoḓea hanefho lufuni. Zwino nṋe ndi vhona unga uri kharali havha vhathu vha tori muthu u khou wana tombo na bogisi, ndi zwone zwa ndeme zwine mufu a vha a khou zwi ṱoḓa.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri havhanoni vhane vha khou renga nnḓu lwa u thoma, vha kone u wana masheleni avho, zwo vha lelutshela. Zwino vhathu vha bannga vha fana u vha na mbekanya mushumo dzine dza vha dzo khetheaho, uri arali muthu a tshi khou renga nnḓu lwa u thoma, a kone u wana masheleni ane a swika u renga heyo nnḓu ine a khou ṱoḓa u renga yone.

Ḓivha nga ha transfer duty, ndi zwo uri musi hu tshi pfi transfer duty, ndi musi muthu ane khou rengisela nnḓu, a tshi khou ni fha yone uri ivhe yanu, iṅwi heiḽa nnḓu ni tshi khou i badela. Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri muthu ane a tshi khou renga nnḓu, a thome a ite mugwagwanyagwama wa heyo nnḓu nga uri hano maḓuvha nnḓu dzi khou ḓura, muthu u fanela u thoma a vha o kuvhanganya masheleni a u yi u renga heyo nnḓu, kana o thoma aya a ṱoḓa masheleni ane a swika u renga heyo nnḓu, nga uri arali zwi songo ralo, anga si ifhiwe, ndi khou amba uri a nga si ifhiwe nnḓu yo to ralo, musi a tshi khou ḓi koloda, u fanela u thoma a i badela a i fhedza.

Nṋe ndi vhona unga minikelo Iya thusa nga mannḓa, mara minikelo i ya bora musi vhathu vha si tsha ita zwe hapfhi vha ite zwone ngayo.

Nṋe ndi vhona unga mbadelo dza banngani dzi a fhungudza tshelede u ṱwa u tshi kho swika u tshi soko i bvisa ngauri heiḽa tshelede yo dzula fhela ivha yo vhulungea nga mannḓa.

Nṋe ndi vhona unga u vhulunga tshelede zwi a thusa u tshi kha ḓivha na tshifhinga ngauri musi wo ṱahelelwa kana musi wa khombo nga tshifhinga tshine wavha u kho nyaga masheleni nga tshetsho tshifhinga u kho nyaga u a shumisa zwithu zwa ndeme u ya kona u ya fhaḽa he wa vhulunga hone masheleni au wa kona u bvisa masheleni wa thusalea wa sa tshimbile u tshi koloda tshelede na shango.

Uvha na mvelele uyo ine yavha yo dzumbama nṋe ndi vhona unga zwi a thusa nga maanḓa uri muthu a vhulunge masheleni lwa tshifhinga tshilapfhu ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vha si khou kona u zwi ḓivha kana u vha u si na ṱhalukanya nazwo.

Nṋe ndi vhona unga zwine muthu a tea u vhudzisa musi a tshi khou ṱoḓa ṋetshedzo zwa yanga ha ngalafho u fanela u vhudzisa uri vhathu vha ne nda nga vha ṅwalisa ndi vhafhio hone ndo ṅwalisa avho vhathu zwi tshimbilisa hani ndi fanela u to zwi tshimbidzisa hani.

Nṋe ndi vhona unga musi vhabebi vha tshi khou badela vha tshi kho shumisa ṱhingokhalwa zwivha zwo vha thusa uya kana zwi vha zwo vha vhulungela tshifhinga tshavho tsha u ṱwa vha tshi tshimbila vha tshi gonya vha tshi ya na fhethu hune a vha hu ḓivhi.

Nṋe ndi vhona unga zwino itisa uri vhathu vha khethe account ine vha vhulunga khayo masheleni ndi zwauri vha vha vha kho ṱoḓa uri masheleni avho a sa ṱanganane a hune vha kho ma vhulunga a dzule thungo na ane vha ḓo mashumisa a dzule thungo.

Nṋe ndi vhona unga muthu u fanela u ṱhogomela uri fhethu hune a khou yo vheya hone tshelede u kho yo vhea tshelede dzi interest dza hone ndi dzi fhio nahone musi o vhea iyo tshelede eyo i ḓo mu bindulusa na.

Nṋe ndi vhona unga mvelelo dzine dzavha dzo dzudzanyeaho kana dzine dzo itiwa dzo thoma dza puḽaneliwa nṋe ndi vhona unga ndi dzone dzavhuḓi.

Zwine zwa vha na mikano kha puḽane ya vhuengelo ndi zwauri musi ni tshi ita hovhu vhuongelo hanu ni fanela u vha no ḓivha zwori ni kho ḓo ṅwalisa nnyi hone ni khou puḽana u badelisa hani masheleni a vhathu.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha shumise ṱhingo nkhwala u badela zwithu zwavho musi hu tshi fhedza u badela hafhaḽa vha u ṋea tshiḽipi tsho sumbedza uri iwe wo badela.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme ngauri musi ni tshi vho nyaga u shumisa pulane yanu ya vhuongelo ni fanela u vha ni tshi kho i shumisa ni khou tevhedza maga ane o ṅwaliwa.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a ite mugaganyagwama ngauri ḓuvha ḽine a lwala muthu ha ḽi ḓivhi ḓuvha ḽa khombo ha ḽi ḓivhi, zwino muthu u fanela u dzula u puḽana kha vhutshilo hawe.

Nṋe ndi tshi tou amba ngoho a thina tshenzhemo nnzhi kha hezwi zwi no kho ambiwa, a thina tshenzhemo nazwo ndi kho shavha u zwifha.

Pulane ya vhuongelo i a ḓura nga maanḓa zwino nṋe ndi vhona unga vhathu vha fanela u thoma vha ṱoḓulusa uri iyo puḽane ine vha khou ṱoḓa i shumisa ndi ifhio honeha i thusa zwifhio i thusa vhathu vha miṅwaha mingana ni kona u panga vhathu vhangana.

Nṋe ndi vhona unga u badela zwikolodo nga luṱingo nazwo a si a si u khakha ngauri musi muthu a tshi fhedza u badela u a fhiwa tshiḽipi tsho sumbedza uri o badela vhugai nga dzingana nga tshifhinga ḓe.

Nṋe ndi vhona unga maitele oṱhe a fanela u vha a tshi kho ṱanganedziwa.

Ndi nga takalela u vhulunga nga mutengo une wavha wo dzudzanyeaho ngauri une wavha wo dzudzanyea ndi mutengo une wavha u tshi kho pfhesesea.

Nṋe ndi vhona unga zwipikwa zwine zwa vha hoṋe ndi zwauri musi muthu a tshi vula heinoni akhanthu u fanela u vha a khou ḓivha zwa uri u kho ḓo u i shumisa u kho pulana kana u khou vhulunga masheleni o ita zwifhio.

Nṋe ndi vhona unga minyikelo ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe iya thusa hezwinoni musi iṅwi no ṱangana na khombo kana ni tshi kho vhaisala ngauri ni tshi ya haningei ni a ni tsha badela tshithu ni vha ni kho shumisa masheleni a ne a ṋea ḽa aṋu ane avha ndi khou badela kale na kale.

Nṋe ndi vhona unga mushumo une wa itwa nga mvelelo nga u ṋanga account yo teaho ya tshifhinga tshilapfhu zwi a thusa nga maanḓa hezwiḽa zwithu uri muthu a kone u vhulunga masheleni awe ende futhi o tsireledzea.